Nna ke bona hore re sole batjha, hobane motho ke ena a etsang hore a lahlehelwe ke ntho e ratang kapa a lahlehelwe ke ntho e bohlokwa. Batjha ke bona ba lahlang setso sa bona. Ha se bophelo ba ditoropong bo etsang jwalo, hobane motho ke ena a nkang qeto ya bophelo ba hae.

Ka maswabi sehloohong sena haona ntho e nka e buang hobane, ha ke se utlwisisi hantle hape le taba ena e o buang ka yona ha ke e tsebe.

Ke ne ke ye lenyalong le leng, ebile ho se monate lenyalong leo. Hoba e ne e ka monyaduwa ha a thaba. Hape ha nako e ntse eya ho la hlaha ntwa ho batho ba tlileng lenyalong ya ba lenyalo la lenyalo la batho le senyeha ke taba eo.

Ha ke etela nkgono wa ka Qwaqwa ke lo fumana a phehile bohobe, a phehile le nama ya kgoho. Ke lo fumana hape a bakile le dikuku le mabaso, a entse motoho ebile a entse le kgemere.

Nna ha ke dumele taba ena e le nnete ebile ke qala le ho utlwa hore batho ba bang ba nahana hore re qhekelletswe ke manyesemane ho tsa tumelo. Empa nna ke dumela hore motho e mong le mong o na le tumelo ya hae eo a kgolwang ho yona mme a kekebe a susumetswa ke motho e mong hore a fetohe.

Tjhe, ka bomadimabe ha ke so je sehwapa se entsweng hae, ke dula ke ja sehwapa sa lebenkeleng. Mme ho ya ka nna ka hoba ke so je sehwapa se entsweng hae, ke tla re sehwapa sa lebenkeleng ke sona se monate hoba ke tseba sona feela.

Ee mosebetsing ho na le batho ba merabe e meng e fapaneng le wa ka bao ke sebetsang le bona. Mme ke utlwana le bona. Ke bona bohlokwa ba bo hore ke utlwane le bona ke ho bontsha botho. Hape ke ho bontsha hore naheng ya rona ya Afrika Borwa re na le dipuo tse fapaneng le ditso tse fapaneng, empa re ntho e le ngwe. Mme ka hore re be le dikamano kapa ro utlwane jwalo ka batho ba merabe e fapaneng, ho bohlokwa.

Ntho e re lokelang ho e etsa ha re batla ho ikopanya le badimo ba rona, ke hore, nako le nako kapo ka dinako tse ding le ha e ka ba habedi selemong, re ba etsetse mosebetsi wa bona. Re etse mpho ya badimo hae ho ba leboha le ho ba kopa mahlohonolo le hore ba dule ba re sirelleditse ka dinako tsohle. Mme re ba hlabele phoofolo, re ba etsetse le jwala ba Sesotho.

Maikutlo a ka ke hore haeba monna le mosadi ba sebetsa ka bobedi ka tlung, ba tlameha ho ntsha tjhelete ka bobedi mme ba thusane dinthong tsa lelapa la bona. Mme ha ho na hore lentswe la mang ke lona le tla mamelwa tshebedisong ya ditjhelete. Mantswe a bona ka bobedi a tlameha ho utlwahala hobane ba sebetsa mmoho ke lelapa le le leng.

Setso sa bo rona se re ruta ka bophelo, mme se re ruta ho ikokobetsa hlompho le ho ba le botho. Mme ha re latela setso re tseba hore na re tswa hokae e be re ebile re ya hokae, re tla kgona hore re fihlelle ntho tse ngata maphelong a rona.

Tjhe, kannete ha ke tsebe ho pheha motoho, empa nthwe ke e tsebang ke hore ha ho phehwa motoho, ho tlameha ho be le tomoso.

Ke nahana ke boikarabelo ba mmuso ho bapatsa le ho aha meaho e re bolokelang ditso tsa rona. Hobane mmuso wa tseba hore naheng ya rona ya Afrika Borwa re na le meetlo e fapaneng, mme ke bona ba ikarabellang hore ba bapatse seo. Hape mmuso ke ona o tlamehang ho re ruta hore ditokelo tsa rona, jwalo ka setjhaba sa Afrika Borwa dia lekana.

Ee bophelong ba ka ho teng batho ba bangatanyana ba nka lakatsang ho tsamaya mehahlaleng ya bona. Batho bana ba bohlokwa haholo bophelong ba ka hobane ka mehla ba dula ba ntsheheditse, mme ba dula ba mpolella hore ke ka fihlela tsohle tseo ke batlang ho di fihlella.

Tabeng ena ho tswa ho motho kapa ho batho hore ba ikutlwa jwang ka setso, mme le hore bona ba ne ba rerile ho etsa jwang ka lenyalo la bona. Haeba e le batho ba sa natseng setso, taba ena ya ho kopa lenyalo ka pala monwana hara di-mall-o kapa di-restaurant-eng. Ha e ba hlophe ka letho, empa batho ba latelang setso ba etsa dintho ka molao haeba ba batla ho nyalana. Hobane batho ba bang ka nako tse ding ha ba natse setso ba ya felea Home Affairs ba lo sign-a ba nyalane ebe ba qetile.